Amaqhinga abawasebenzisayo ukuba, ukuba, ukuba abaziveze ebantwini, baziveze ebantwini angomculo wabo, umculo wabo waziwe abantu, futhi imiphumelelo yabo ukuthi, ukuthi bayayizuza imali uma ngabe asebaziwe abantu, ngoba abantu bayakwazi ukuthi ababaxhase, abaxhase umculo wabo.

Indlela engingayisebenzisa ukuze, ukuze angiqoqe idatha ukuthi ngingahlaziya umthelela owabagqugquzeli benkundla eyezokuxhumana ekuphatheni abathengi, futhi ngingabheka nanokuthi uma bakhankasela imakethe, bayikhankaselela akanjani ukuze imphumelele.

Amathuluzi angasiza abasebenzi ukuze abathole izinhlobo ezehlukene, ukuthi okumele, kumele abadlale wonke umculo and and abangakhethi umculo then owodwa, kepha abadlale wonke umculo, noma kuthiwa umculo ukucula, kuculwa ngaluphi ulwimi kodwa kumele abakwazi ukuthi nabo ababaphe ithuba. Kumele nje bangakhethi umculo, abadlale wonke umculo.

Amadivayisi esikhathi esizayo angakwazi ukubhekana nezinselela ezamanje. Into engenza ukuthi angisho lokho ukuthi, amadivayisi ini, ayakhula ngaso sonke isikhathi. Yini amadivayisi, lawa owesikhathi njena, njena esizayo azobe asemakhulu kunalawa owesikhathi esamanje. Yingakho ngithi amadivayisi angakwazi ukubhekana anezinselela, nezinselela kanye anemikhawulo.

Indlela, indlela engingayisebenzisa ukuze angikhethe ama-track futhi nomculo ohlukahlukene ukuthi, ngingangena noma, noma ku-YouTube ngibheke imiculo ethandwa abantu ehlukahlukene, engamalini ahlukahlukene, ngidlale yona aleyo mculo ethandwa abantu. Ngingabheka ukuthi abantu abathanda yiphi imiculo kumakhalekhukhwini ku-YouTube bese ngidlala wona lomculo ngokuhlukahlukana kwawo, ukuze wonke umuntu ezozizwa, ezoluthokozela ini umculo engiwudlalayo.

Umehluko mkhulu akakhulu uma uzolalelisisa kahle, ngoba izingoma lezi ezama-eighties azifani analezi ezama-two thousand. Lezi ezama-eighties, zona zinawo umlayezo uma uzozimamela, kodwa, kodwa azinayo kahle ikhwalithi ngenxa, ngenxa njena eyokuthi, kudala, ini azazingekho zonke ini, izimfanela ezokulikhoda azazingaphelele. Manje umculo lona lona owama-two thousand, awufani, awufani nowama-eighties, nowama-nineties, ngoba lo wama-two thousand unekhwalithi enkulu, ngoba, ngoba khona, kukhona konke okokuqopha kubo. Yingakho ngithi njena akufani, akuhlukile akakhulu.

Indawo mina engingayikhetha, ngingakhetha indawo enemvelo. Indawo la la la kuhlala khona la okunezithandani khona kuleyomuvi, futhi okunemvelo khona, okunamanzi, okuneyihlahla, okuneyitshalo. Isimo sengqondo engifuna ukusakha lapho, ngifuna ukwakha isimo esengqondo esinokuthula, esinothando, esingenamsindo. Ingoma, ingoma engingayidlala lapho, ngingadlala ingoma i-jazz. Into eyenza ukuthi ngikhethe i-jazz, ukuthi i-jazz ingoma emanyelwa zithandani futhi iyahambiselana nemvelo, ngoba nayo leyo ngoma ipholile, akusiyizo iy'ngoma lezi ezinomsindo.

Inselela ini ebaluleke akakhulu ebhekene anabaculi abendawo, ukuthi abaculi abendawo esikhathini esiningi abaqashwa ngenxa yokuthi injena, njena abaziwa kakhulu. Izinkundla zokusakaza zingabasiza abaculi abendawo ngokuthi, ngokuthi, ini izinkundla ezokusakaza azikwazi ukubadlala emsakazweni ukuze abantu abazobazi, futhi, futhi njena abazokwazi ukuthi ababaqashe.